Ntatemoholo o itse ha tsoha hoseng o wa walk-a ha mathe kore wa walk-a, hobane ha ntso tsamaya nako e telele tsatsi le letsatsi hona ho etsa hore nana o ikwetlise ka tsela e hantle eseng ka sekgahla. O ikwetlisa hantle feela mme jwalo ka ha o ba bona se le batho ba bo di pelo di tswekere jwalo jwalo ha ba tlameha hore ba ka sekgahla, mme ho itsamaela feela nako e telele ho etsa hore mmele wa hao o matlafale. Hape ke enngwe ya tsela tse bobebe haholo hore motho a ka

Re tlameha ho ikwetlisa haholo mme re tsebe hore le papadi e re e bapalang tje ehlile ra e tseba, ha re e bapale kaofela re etse le mmele ya rona e dule e le hantle.